Go tshwana le metshameko ya mmele, kgotsa go fa motho nako ya go ya go go-go-go ikhutsa letsatsi le lengwe le lengwe.

Ee, ka gonne batho ka bontsi ba rata go tshwara megala ya bone ya letheka, jaanong ba phela ba shebile ga ba kgone go ya go tshameka.

Ke motshameko wa ludo o ka tshameka. Motshameko wa ludo le tshameka ka di, ka di le tshameka le le bantsinyana.

Ga ba tshameka ba ba dirisa, akere ga ba tshameka ba dirisa di ileketeroniki ba dirisa mebele ya bone go di mover gore di supe, ebile di kgone go tsamaisa motshameko o ba o tshamekang.

Selo se ke se ratang ka metshameko ya mogala wa letheka, ke gore e fokotsa gore o seka wa bua thata. Ebile e dira gore wa, o berekise tlhaloganyo.

Fa o batla go tshameka metshameko e e mo inthaneteng. O tlhoka data nngwe ya metshameko e e tumileng ke ya e le ya go lwa, fighting game gore o kgone go kry-a madi.

O kgona go ba addicted mo game-ng eo. O phela o e tshameka thata motshameko o ke o ratang ke wa-wa betway.

Ka gonne metshameko e mentsi mo nakong ya jaanong. E tshameka ka data jaanong e batla gore o tle o be le mogala wa letheka gore o kgone go e tshameka.

Batho ba bantsi ba rata go tshameka metshameko mo inthaneteng bosigo, ka gonne batho ba bantsi ga ba ga ba tshameke motshameko e bosigo. Batho ba bangwe ba be ba robetse, data e-e-e go batlagala gore o reke ya tlhwatlhwa e e ko tlase.

Metshameko e e mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona thata, ka gonne o kgona go win-a madi a mantsi. Gore go seka ga nna le inthanete le metshameko ya inthanete bogologolo ka gobane ba ne ba, ba dirisa difounu tse di sa tshwaneng le tsa rona.

Metshameko e e kotsi mo inthaneteng ke fa o simolola o romelela batho madi, motho a go raya a re o mo romelele madi. O tshwanetse o shebe pele batho ba o ba romelelang madi mo inthaneteng, mo metshamekong e o e dirang, le go romela madi kae.

Ba ba kwa magaeng ga ba kgone go tshameka metshameko ka gobane, ka gonne network-e ko ba nnang teng ga e yo thata jalo, mme metshameko e ba ka kgonang go e tshameka, ba kgona go tshameka bo-Betway.

Nka 'ira motshameko wa go ithuta, go-go kwala ka-ka metšhini, le gore batho ba ithute go berekisa dilo tsa segompieno ka gonne thekenoloji. E tlhabologa kgapetsa-kgapetsa.

Pele o 'ira metshameko, o tshwanetse go tlhokomela pele o batlisise pele gore ke motshameko o o ntseng jang, ebile a o bolokesegile na. Selo sengwe gape ka metshameko metshameko, o tshwanetse o e tshameke o setse o-o-o itse gore o batla eng. A o batla go win-a madi kgotsa o batla go ba le kitso mo metshamekong.

Ke gore ba-ba nne ba tshameke metshameko ba gore ba nne ba itekanetse. Go batlagala gore ga ba fetsa go tshameka ba nne ba ikatise ba je merogo, ebile ba-ba-ba phele ba ba-ba-ba nonofile.

ya metshameko e ya ya kgati le ya . Metshameko ya kgati le metshameko ya segompieno e botoka ke e le ya, tsa segologolo, ka gonne ba ne ba kgona go utlwana, ba tlwaelane le bana ba bangwe, ba itse gore ba e dira jang le bana ba bangwe.

Ke motshameko wa kgwele ya dinao mo basetsanyaneng. Ke motshameko wa netball-o, wa netball-o, ka gonne le thelebišhene e simolola go tlhagisa metshameko e e ntseng jalo, mme le bana ga ba tshameka, or-e batho ga ba tshameka, motshameko o, ba kgona go ya mawatle, ba ya go tshameka ko diporofenseng tse dingwe or-e ko di-country-ing.

Ga ba ka simolola baruta bana ka botlhokwa ba metshameko, le gore ga o tshamekile ke selo se se siameng ka gonne o tlabe o-o-o itapolosa, o lapolosa mmele wa gago. O 'ira gore o be le maatla gore o-o-o nne o kgone go ithuta dibuka le dipalo.

Motshameko wa tennis-e o tlhoka batho ba le babedi, mme o tshamekiwa ka go-go nna ba nna ba refosana ka bolo ya .

Motshameko wa go tlola o tshamekiwa ke batho ba babedi. O-o tshamekiwa ke batho ba ba ntsinyana, mme ba-ba babedi ke bone ba ba betsang kgati, mme ba bangwe ba ke bone ba nnang ba tsena ba refosana fa o tswile wa go betsa thapo le wena.